Go ba kgoreletsa go batla tiro inthaneteng. Ditiro di fitlhelwa thata ko maranyane. Fa data e le theko e e kwa godimo, batlhokatiro ga ba kgone go apply-a. Go ba thibela go ithuta ka online-e, go ba kgaoganya le dikgokagano tsa bodiragatsi, go fokotsa diphitlhelelo tsa kgwebo, go oketsa tlalelo ya maikutlo.

Ke dirisa data ya mobile e tswang kwa MTN. Gantsi ke reka ya diranta di le lekgolo. Ke dirisa mo mogaleng go tsena mo WhatsApp, Facebook, go batla ditiro le go buisana le ba bangwe le go dira dipatlisiso tsa thuto, mme e fela ka bonako thata. Ke e tlhopha ka gonne tlhotlhwa ya yone e botoka mo dipatlong tse dingwe.

Mo kgweding e e fitileng ke rekile data ya diranta di le lekgolo. Ke e dirisitse mo lobakeng lwa malatsi a ka nna somethataro ka gonne ke ne ke e dirisa go tsena mo WhatsApp, YouTube le dipatlisiso tse dintsi tsa thuto. Fa ke ne ke sa lebelela di-video tse dintsi tsa thuto e ka be e tshotse lobaka lo loleele. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse a lebelele tlhotlhwa ya data, bongwe jwa data, nako ya tiriso le mofuta wa data.

Data ya di-gig di ka nna some a mabedi e ka ntumedisa ka gonne ke ka kgona go dira dilo tsotlhe tse ke di batlang. Go upload-a le go download-a mabaka otlhe a botlhokwa. Ke ka rata gore e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi gore ke kgone go rulaganya tiriso ya yone, ke itshupe go leba budget ya data sentle kgwedi yotlhe. Seno se ka nthusa go fokotsa go reka data ka makgetlho, ka madi a mantsi.

Ka fa di-gig di le tlhano e tla fetolang tiriso ya tshedimosetso ka teng. Go download-a di-App-e, difaele kgotsa software go tla tsaya metsotso kgotsa metsotswana. Go ka kgontsha tiriso e e tseneletseng ya live video calls, online gaming le AK kgotsa VR. Tiriso ya five gig e tla tshegetsa automation, health care le education ka botshepegi. Madirelo a a tla tswelang mosola thata ke tsa botsogo, didiriswa tsa go sekaseka balwetse remotely. E ka tlisa ditšhono jaaka App development mo thekenoloji jaaka online delivery le thuto ya botshelo jotlhe.

Reka data, tsaya mogala o tsenye airtime pele. Tsenya star one three zero star three six two one star, o be o tsenya dinomoro. Kgetha option ya buy data bundles, kgetha palo ya data e o kgonang ka madi a teng, netefatsa gore data e tsene. Fa o fetsa go reka o tla amogela molaetsa o supang gore data e tsene le gore e expire-a leng. Bula mobile data kwa go settings gape o ka swipe-a mo screen kwa godimo, o batle icon ya mobile data, o e dire on. O be o dira se o batlang go se dira.

Sireletsa data ya gago ka go netefatsa gore auto-updates ya di-App e timilwe, Play Store, App Store le tse dingwe. Tima di-App tse di tsamayang kwa morago, backup Apps. Bula data fa o e tlhoka fela, mme o e time fa o feditse. O seka wa download-a di-App tse di kgolo tse di fetisang data. O ka limit-a tiriso ya data mo App nngwe le nngwe. Boloka data ka go dirisa data save mode, dirisa di-App tse di bolokang data jaaka Facebook light le tse dingwe.